Bohlokwa ba lebollo ke hore lebollo le ruta dintho tse ngata. Haholo bathong ba bo ntate, hobane e ruta ho ba monna, e o ruta ho hlompha, e o ruta ho tshwara lelapa. Mme matsatsing a ka jeno e ka re lebollo ha esale ntho e nyane re nahana mehleng ya kgale. Hobane mehleng ya ka jeno lebollo se le etswa ka lebaka la tjhelete. Mme le bona bashemane ba tswang lebollong matsatsing a ka jeno ha ba sa hlompheha. Nnete ke hore ba kgutla se ba tella ba etsa dintho ka tsela e sa nepahalang. Mme ba tshepa hore mantswe e ba horeng ona ke banna mme ntho eo ha ya loka haholo.

Mmino ena e mmeng ha ena tshwano. Lebaka ke hore kwaito ke mmino wane wa kgale o no jive-la ka setaele sane sa kgale. Mme matsatsing a ka jeno re na le mmino wa piano, mo piano yona e jive-la ke bana ba ka jeno ba bitswang ma-two thousand. Nna ke rata mmino wa piano hobane ke mmino o monate haholo mme ha o mametse ka dinako tsohle, ha ya nnatefela.

Mabaka e leng hore Basotho ha ngata ba ne ba reha mabitso ka ona. Ba ne ba reha ho ya ka se etsahetseng ha mmae e le mokgatjhane. Ha re hopola hore batho ba baholo mehleng ya kgale ba ne ba etsa sena e e le hore ba tle ba hlalose seemo se neng se etsahalang ha santsane ngwana a lebelletswe. Mme ha ngwana a hlaha, ho tlabe ho bua lebitso leo le leng hore ho ile hwa etsahala ketso e itseng ka lona. Mohlala, ebang motswadi ho etsahala hore ha le mokgatjhane, e be ebe ho hlaha lefu. Ngwana e tloba Lefu kapa Malefu. Ho bolelang hore ha mmae a santse a mo jarile ka mpeng, ho ne ho ena le lefu. Mme ba bang o tlo fumana hore e mong o bitswa Tshotleho, lebitso le leng hore mmae ha santsane a mo jarile o ne a sotlehile haholo. Mme ba bang ba ka bitswa Lehlohonolo, nka etsahala hore ka nako eo mme yena a mo jarile, mmae o e na le lehlohonolo haholo mme ba lebitso eo.

Ke tlo pheha nama ya nku, ke phehe le papa, ke phehe beetroot, ke phehe salad ya cabbage, ke phehe dijo tse monate haholo. Hore batho ha ba kgutla kwana lebollong, ba tle ba tsebe ho ja ha monate. Nama ya ka ya nku ke yona e tla hlabuwa pele ba fihla. Mme ha ba se ba se ba mme ha ba se ba fihlile, ba tla e fumana yona e se e butsuwe. Lekoko le se le siko, papa ya hore ke tla e soka ha monate, ke tshele letswai e be e monate haholo. Ke phehe le salad, ke tshohile beetroot e monate haholo, ke tshele ka asene, ke tshele le ka tswekere. Hape ke tshele cabbage, ke tshele ka beef stock le di-spices le dihwete tse monate.

Banana kwana lebollong ba rutwa ho itlhompha, ba rutwa ho phela, mme ba rutwa le hore ha ba fihla motseng wa bona, ba hlomphe motho e mong le mong. Batho bao e kabang motho e mong le mong o batlang ho bona seterateng, moditjhaba, ba hlomphe batho ba bo ntate, ba hlomphe batho ba bo mme, ba hlomphe Morena, ba hlomphe le setjhaba ka kakaretso. Mme ba rutwa le hore ha ba fihla ka hare ho lenyalong ba hlomphe ba bohadi. Mme ba nke ba bohadi jwalo ka batswadi ba bona ba nnete. Mme ba filwe moo le lapeng leo ba hodise lelapa, be ba shwelle hona hona moo. Mme o ruta hape le hore ba hlokomele molekane wa hae le bana.

Ha o kena ka lebenkeleng, o qala ho batho ba sebetsang ka hare ho lebenkele. E e bona ba o bontshang hore tsena tse ngotsweng di motho mang mang kapa tse ngotsweng mabitso. Nka etsa mohlala tse ngotsweng Ben ten kapa Spiderman. Hobane ke tsena tseo e leng hore bana ba banyane ba di rata haholo. Mme ha ngata o tla fumana e le hore di beuwe ka sehlopha ka sehlopha ka sehlopha. Hore motho ya e leng hore o ya di batla atle sebakeng seo, a fihle a nke a kgethe, a kgethe kgethe. Mme o tlametse hore o botse motho ya sebetsang ka lebenkeleng ka moo mme yena o supisa hore e di sebakeng sa ene ke o ye mane, o kgethe kgethe moo.

Ke rata mmino ona wa Sesotho wa koriana haholo. Pina e leng hore, ho lebaka le entseng hore ke e rate. Ho ne hona le pina e nngwe e neng e re, ka tla ka fellwa ke tshepo, mamello ka fellwa ke tshepo, ka lefu la ntate le la mme ka fellwa ke tshepo. Lebaka le leng le etsang ke rate pina ka baka la hore ka mora lefu la mme le ntate ke ile ka fellwa ke tshepo haholo. Mme e la re tsatsing le leng e la re ha ntse ke le tekesing ka be ke utlwa pina e le nang le la ho monate haholo mme ya ba di dikeledi di a tswa mahlong a ka. Ha ke hopola hore ile ya re ka lefu la ntate le la mme, ke ile ka fellwa ke tshepo. Mme ho tloha tsatsing leo, yaba ke o rata mmino ona wa Sesotho wa Koriana. Hobane dipina tsa teng di a aha, dipina tsa teng di monate haholo.